Yebo, nginazo izinto zokuzilibazisa engizenzayo, ukuze ngihambise isikhathi. Nezokujabulisa nginazo, kodwa kunezinye engisafuna ukuzifaka nokuzifunda kabanzi. Njengokuqwala intaba, njengokubhukuda. Nanokwazi izinhlelo ezintsha ezikhona kuma-inthanethi ukuba zisebenziswa kanjani.

Ngingamema abangani bami abathathu ukuba sizodlala umdlalo we-Ludo. Umdlalo we-Ludo siyawuthanda nabangani bami, ngoba usichithisa isikhathi futhi siyawujabulela futhi siyawuqonda ukuba udlalwa kanjani. Umdlalo futhi, uma umdlalo uwuqonda futhi uwazi ukuba udlalwa kanjani, uyakujabulela ukuwudlala lowo mdlalo.

Kubalulekile ukuthi ezemidlalo wonke umfundi okhona esikolweni ukuba azibandakanye nawo. Akukhathalekile noma uyakwazi ukuwudlala lowo mdlalo noma ikhono lakho lincane noma likhulu. Okubalulekile ukuthi izinhlelo zemidlalo ezikolweni zibalulekile ngokuba zikhuthaza abafundi ukuba bazimisele uma benza into. Njengemidlalo nakho konke okumayelana nemidlalo ekhona ezikolweni. Kumele umfundi ukuthi abe khona kuyo yonke imidlalo ekhona esikolweni.

Kulula ukwenza uNomalanga abe yingxenye yomdlalo. Njengoba sekuphakathi nawo umdlalo, ngizawubheka ukuthi ubani umuntu osekhathele, osekumele ngimukhiphe ngimuphumuze, ukuze ngizofaka uNomalanga umuntu ongakhathele, futhi ongakadlali. Ozothi uma engena ashintshe umdlalo ngoba usasenomfutho, naye futhi kade elangazelela ukudlala ebuka ngaso sonke le sikhathi emile gaphandle. Ukungena kwakhe uzozizwa ebalulekile naye eyingxenye yeqembu ngoba ekugcineni isifiso sakhe sesenzekile ukuthi naye angene adlale ngaphakathi emdlalweni.

Into yokuqala engiyibhekayo kummdlalo esizowudlala ukuthi bangaki abantu abazongena kulowo mdlalo uma siwudlala? Okunye ukuthi, loyo mdlalo siwujabulela kangakanani nabangani bami. Lowo mdlalo unomthelela muni ezimpilweni zethu, futhi kusisiza ngani lowo mdlalo, kodwa ekugcineni umdlalo wumdlalo. Uma sijabulile nabangani bami sachitha isikhathi, sazilibazisa ngomdlalo, ikhona okubalulekile ukuthi sijabule sonke ekugcineni.